Ee, morogo wa lorotho, morogo wa dinawa, morogo wa thepe le morogo wa thelele.

Nna ke bona gore go jala mofuta o o rileng wa maungo jaaka ditapole kgotsa dipanana, go bonolo tota go ipatlela fela metsi a mantsi le tlhokomelo.

Merogo e e jaaka ditamati e jwalwa ka dithapo tsa tsona kampo ka peo ya yona.

E ka peo ya yona ga e tlhoke metsi a mantsi.

E thusa gore motho a seka a lwala lwala ka metlha e yotlhe, e thusa gape le ka mo maleng gore go kgone go siama.

Ka go e le ka go e kotula.

Tlhokego ya metsi vle go se tlhaloganye sentle ga ga maungo le pula go na ka metlha e yotlhe e senya dijalo.

Ditlhare tsa go nwa tsa go alafa malwetsi a gape-gape le dinotsididi tse dingwe di dirwa ka maungo.

Dingwe tsa maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke mango, avocado ka gonne di thusa thata gape le gore go ka diriwa ditlolo ka tsona le dinotsididi le ditlhare tsa go thusa malwetse a itseng.

Merogo e e lengwang e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke ditapole, ke spinach-e, ke khabetšhe ka gonne di aga mmele ebile ke tsone tse batho ba kgonang go di reka le maduo a teng ga a ko godimo thata.

Dithoro le mabele di na le seabe se segolo mo temothuong ya gompieno le mo dithulaganyong tsa dijo, di thusa go aga mmele.

Ga go tewa wine farming go tewa gore ke mo go jalwang dijalo tse di diriwang yone wine, le mo di tlhokomelwang mo teng.

Dilo di le tlhano tseo a di tlhokang go simolola tshingwana ka lapeng, ke yona plek e motho a ka dirang mo go yona tshingwana, ke dijalo, ke metsi, ke dilo tsa go nosetsa le .

Go lemiwa ga rooibos go thusa tikologo ka bophara go ba le mefuta e mentsi ya teye le go fokotsa malwetsi mo mmeleng ya batho.

Ke , ke di-strawberry, ke di-guava, di botlhokwa thata mo mmeleng di iphokotsa malwetsi, di a re thusa gape gore ba ba botlhale ba kgone go etsa ditlhare ka tsone.

Ke tsa loapi, ke nako ya go kotula.

Melemo e rooibos e na leng yona jaaka sejalo se se rekisiwang ke gore e thusa thata mo balwetsing, e thusa thata malwetsi ebile ba le kopanya le ditlhare tse dingwe gore go kgonwe go nwewa batho ba fole malwetsi.

Ke ditsela tse ntsi thata, ba kgona go kopanya mo ditlolong ba kgona go kopanya gape le maungo gore go be bonolo gore mongwe a ka kgona go e nwa.

Ditsela tse dife tse dišwa tse merogo e e dirisiwang ka tsone mo dilong tse di dirang gore boleng jo bo oketsegileng go kgona go diriwa ditlolo ditlhare for balwetsi, dilo tsa go tshasa gore letlalo le be lentle.

Ke ne nka reka morogo khabetšhe, spinach-e le di-beetroot ka gonne di siame thata mo mmeleng ka ge di kgona le go oketsa madi ga o le motho a malwetsi a bo di-low blood, o kgona go dinwa, o kgona go di apaya ebe o fola.

Kgolo ya thekenoloji e ama temothuo le kgwebo ya maungo haholo ka gore e kgone go ruta batho gore maungo a jaliwa jwang, a tlhokomelwa jwang ebile o kgona gape le go dira ditlhare jang le ditlolo jang ka one.

Maemo a bosa a a farologaneng le mafelo a a farologaneng a ama jang mefuta ya maungo. A ama ka gore ka ga dipula di na thata maungo a ka kgona gore a senyega mafelong a mangwe gone go na pula tse di masisi thata loapi lo a go a fisa go a tonya jaanong ntho e kgone go ama maungo gore a nna a kgatlhise.

Maungo a na le seabe se segolo-golo-golo thata mo boitekanelong jwa motho ka gonne a kgone go godisa batho malwetsi a itseng.

Maungo a na le seabe se segolo mo go tshegetseng ikonomi ya Aforika Borwa ka gonne ditlhalefi di kgona go etsa ditlhare tsa balwetsi ka ona maungo ao a thusa thata-thata-thata balwetsi.

Merrogo e na le seabe se segolo mo boitekanelong jwa motho ka gonne, ke di tswa mmu and then di a thusa ga golo-golo especially batho bao ba na le malwetse a itseng and then di ka tsenya jang mo dijong le dikotla ka go diriwa di-salads.

Merogo ke dijalo tseo di jaliwang di thusa thata mo mmeleng gape gape motho o kgone go iphedisa ka yona.

Ke akanya gore ke ka ntlha ya gore malwetsi ke a mantsi and then dilo tse dingwe tse di baka malwetsi go fetisa ke ka gonne batho ba ba rata go nwa rooibos, rooibos yona ya thusa ka malwetse ya thusa go fodisa ebile ga e na le caffeine ga e tshwarise bolwetsi bo bo bofeng kapa bofeng.

Ke akanya gore rooibos e na le seabe se segolo mo go, sireletseng tikologo, ka gonne batho ba bantsi ga ba tseya ga ba nwa rooibos ba ka se lwale lwale and ebile e kgona gape le go fokotsa le gore ge motho a itirela rooibos o a ijalela yona o kgone go thusega ena le di-family tsa bone di kgone go thusega.